Ukudlala nofana ukuzibandakanya emidlalweni kuyaliqotha ilothe ngoba uhlala ugijima umafulufulu umzimba uhlala ufudumele uyajuluka nokujuluka awubanjwa lilothe.

Imidlalo yesikolweni idlala indima khulukhulu kubafundi. Ngoba iyabathabulula yenza ukuthi nengqondo le iphele iphumule bangaziboni bangena ezintweni ezimbi noma engozini.

Umhlobo womdlalo engiwuthanda khulu kugijima. Ngoba wehlisa umzimba ukuthi ungabi mkhulukhulu. Umzimba wabamkhulukhulu ugcina sewubanjwa nakugula.

Emaphaphinami nangidlala umdlalo engiwuthandako njengokugijima, ngiyavuleka nesifuba, ngiyavuleka neempumulo ngiyavuleka ngizizwa ngirerhe khulu nangigijime ibanga elide khulu lapho ngiphumelele khona ngizizwa ngimcemani.

Umdlalo wamaguduva ngoba bayalimazana babethana nehloko. Ihloko le ingagcina seyingasathathi emzimbena ungagcina sewuneenhlungu ungasaphili nesikhathi eside.

Isikolo sami siqiniseka ukuthi imidlalo iphephile. Ngoba kubaneenhlahla kuneenhlahla ebanikeza zona nezinto zokubopha nangabe unenceba noma ulimele. Kuneenhlahla abazisebenzisako uzokulimala namapeli nangabe uphethwe yihloko.

Imizwa yami ngomdlalo engiwuthandako engiwuzwa nangidlalako ngijabula mdlalo webholo. Ngoba ngihlanganyela nabangani siwubukele kumabonwakude noma uphelile sicoce ngawo sikhulume ngawo siditjhe ngawo kamanandi.

Ukudlala imidlalo kusiza khulu kwehlisa umzimba omkhulu. Ngoba uhlale ugijima uhlale ujulukile nawugijime ibanga elide noma udlale umdlalo loyo ibanga elide umzimba uyehla awubanjwa namagulo.

Ukuzibandakanya emidlalweni kusiza khulu ukuvikela amagulo ngoba ukujuluka kuqakatheke khulu kukodwa awubanjwabanjwa magulo la.

Isiqhema engisithandako ukuze sibe ngesikhethekileko mele sigijime khulu sibenombanduli ahlala khona ababandula ngaso soke isikhathi.

Umdlalo wami ukuze ubeyipumelelo engiwuthandako mele bathenge ngobunengi abadlali, bathenge abadlali abasechopheleni eliphezulu, bathenge abadlali abagijimako abagijima khulu.

Isiqhema sami engisithandako masithumbileko nomfazi kubemnandi ngose nenyama ngithenge neemphuzo ngijabule lapho vane sithumbile lapho isiqhema sami vane sithumbe kuhle khulu bayazi nangendlini ukuthi awa koyokujabulwa-ke lapho kuyobamnandi.

Umbanduli wesiqhema engisithandako nguDoctor Khumalo. Ngifunda khulu kuye ngoba nguye engimthembileko ngokukora amagondelo. Nguye ogijima khulu makungena yena esiqhemeni besazi ukuthi siyathumba nakungene yena sithembe yena khulu ukuthi awa uzowafaka amagondelo.